Umuntu ungumuntu ngabantu, kusho ukuthi lokho, siza umuntu ukuze nawe uzothola usizo ebantwini. Engicabanga ukuthi singumphakathi siyakudinga ukuthi lesi sisho sihlezi sihleli. Lesi siqubulo sihlale emqondweni yethu sizinze, size sihlale nasey'nhlizweni zethu, ngoba uma singabambisene singumphakathi, kusho ukuthi asisasilandeli lesi siqubulo. Umuntu ungumuntu ngabantu, kuyasizwanwa ukuze kuzoyiwa phambili. Umphakathi ubamba ubumbano nokubambisana ukuze uzophumelela.

Ulwazi abasipha lona lujule kakhulu, ikakhulukazi ulwazi abasipha lona ngamasiko ngesikhathi semicimbi yomngcwabo. Ukundlula komuntu emhlabeni ehanjiswa emakhazeni, ilapho ebuyiswa, ukuthi kumele kuphathwe ihlahla kukhulunyiswe lona ukuze engeke asale la asuke elahlekelwe khona umphefumulo, yilapho esekhishwa eseyiswa endlini yakhe yokugcina. Kusisiza kakhulu ngoba nathi sesiyazi sesiyokwazi ukuthi sidlulisele nasesizukulwaneni sethu esizayo.

Ngenhlanhla ngisaphila ezweni noma emphakathini osakuvuselelayo okwendabuko ofundisa amakhono emantombazaneni, njengo kushintshela ekubeni ngabesifazane. Okuyinto enhle kakhulu ukubona amantombazane ehlangene emukhosini womhlanga ebungaza amagugu wawo. Kube yilapho amantombazane amadala uwabone ehlangene eqhuba imicimbi yawo okungena ebuqhikizeni noma ungena ekubeni abalobokazi. Lowo mkhuba uyadinga ukuvuselelwa, ikakhulukazi emantombazaneni naku bantu besifazane nje bebonkana, ukuze bezoyazi indabuko yabo ukuthi badabuka kuphi, nobuhle balokho ukuthi yini ubuhle bokufundiswa amakhono endabuko.

Ayi imishado yesimanje iyibulele kahle kahle amasiko iwaqedile. Imishado yamanje kudala bekuyisintu, kuthethwa idlozi, kubuyelwe emakhaya, manje zimali ey'funakalayo, amalobolo akhishwayo, zibizo. Nje isiko lethu lifile kakhulu, ngoba abantu kube sengazathi umkhwenyana osuke elobola sekumele avuse leyo mizi leyo, kanti umkhwenyana umuzi uwuvusa ngey'nkomo asuke ey'lethile bese ethatha unkosikazi wakhe osuke eyovusa umuzi kababa wakhe naye ekhaya. Ayi le mishado yamanje impela iyibulele, iyayibulala indabuko namasiko .